Iphuhlisa izakhono zengqondo. Imidlalo emininzi ifuna ukucinga ngokukhawuleza, ukucwangcisa kunye nokusombulula iingxaki, nto leyo iphucula ubuchule bokucinga. Iyakwazi nokhuthaza intsebenziswano kunye nonxibelelwano. Imidlalo emininzi ifuna ukusebenzisana nabanye abadlali, nto leyo efundisa ukusebenzisa ukusebenza njengeqela, ukulalela nokunxibelelana kakuhle, iphinde inokunceda kwimpilo yengqondo. Kwezinye iimeko imidlalo inceda abantu ukunciphisa unxinzelelo, ukuzola okanye ukubaleka kancinci kwiingxaki ezibathwalayo.

Impumelelo yeSpringboks ikhuthaza ulutsha lwaseMzantsi Afrika ukuba liphakamise amaphiko alo. Ibonisa ukuba naphi na apho bavela khona banako ukuphumelela kwinqanaba lehlabathi. Ibonisa amandla omanyana, ukuzimisela kunye nethemba kwilizwe elithe lavavanywa yimingeni eminintsi. Ngamafutshane ndizama ukuthi, lihlaziywa ithemba lethu njengabantu abatsha baseMzantsi Afrika.

Akekho umntu osesuka okuphumelela ngaphandle kongabi nazingxaki. Umfana ndingamkhuthaza ngokuthi, ndiyazi ukuba kubuhlungu ukuphulukana kwaye kusuke kuvakala ingathi akukho siqhamo kuzo zonke iinzame zenu. Kodwa khumbula into enye, amaqela amakhulu ayaphulukana kuqala ngaphambili kokuba aphumelele. Ngamanye amaxesha ukuphumelela kuqala ngokufunda ukusuka ekuphulukeni. Xa niqhubeka nisebenza njengeqela nifunda ukuthembana, ukuxhasana nokuthi xa nihla ninyuke kunye. La ngamandla anokwakha isakhelo sakho sobomi, hayi nje umdlalo.

Esikolweni sam kukho ibhola ekhatywayo. Le yeyona midlalo idume kakhulu, idlalwa ngamakhosikazi namakhwenkwe. Kukho i-volleyball. I-volleyball luhlobo lomdlalo oluxhaphake kwiikliniki nakwizikolo zasekuhlaleni. Kuphinde kubalekwe. Ekubalekeni kukho i-sprint, imarathoni, ukutsiba kunye nokuphosa. Kubekho umbhoxo. Siphinde ke ngoku sibe nayo ne-netball.

Iqela eliphumelele imbasa zegolide ezinintsi liqela le Paralympics laseMzantsi Afrika, libandakanya abadlali abakhubazekileyo abamele uMzantsi Afrika kwimidlalo yehlabathi yeeParalymics. Le midlalo idlalwa kwinqanaba lehlabathi ngabadlali abanemfundo, abaneemfuno ezikhethekileyo kwaye iMzantsi Afrika ize iimbasa ezinintsi zegolide kuyo yonke iminyaka eyohlukeneyo.

Ukuzilolonga njengamaqela kunika amandla okuphumelela, ulonwabo nokhuseleko. Kukunceda ukuba ungayeki, uhlale ukhathazekile kwaye wonwabele indlela owenza ngayo imisebenzi yomzimba. Ngaphezu koko kwakha ubuhlobo, intsebenziswano kunye nempilo entle yomzimba nengqondo. Le ndlela ayikhuthazi impilo kuphela, iyaphilisa nomoya.